Tlelaemete e e leng gore e affect-a di-plant-e ke taba ya gore gona le dijalo tse dingwe tse e leng gore mo lefatsheng, ga go le tsididi thata, jaaka maphutse, di suurlemoen, di-naartjie, ga di kgone go gola sentle ka nako ka gobane di end up-a e le gore di a oma, di nna dry-e. So ga e le jalo, e batla gore o dirise di-fertilizer gape o di nosetse le metsi. Le gape le di-plant-e tse e le gore di a dirisiwa gape mo molapong, jaaka matlhaka, matlhaka ao ga e le gore batho ba latlhela di-sewage mo teng, e affect-a ditlhapi, ka gonne ditlhapi di ja matlhaka a a e leng gore a mo teng ga molapo, and jaanong e tle go dira bolwetse mo bathong ga batho bao ba ja ditlhapi tseo le metsi a o a molapo. Nako tse dingwe, batho ba ba ngata, ba dirisa metsi a o go apaya le go dira so nou jaana, dilo tse e leng gore di jalo mo climate.

Seabe la mabele le dithoro ke taba ya gore a rekiwa mo batho ba ba ngata, le gore nou jaana dijo tse o ke dijo tse e le gore le bagolo ba rona ba pele kgale ba di ja, and-e le gore dijo tseo, especially mabele, ke mabele a e le gore a thusa le mo mmeleng. La o kula jaana, or o na le bolwetse, a thusa thata mo mmeleng, le gore le di-doctor le di-nurse ba re gore rona batho re di je dijo tseo, di mabele ao. Sengwe le sengwe se e le gore o a se ja, or sengwe se e le gore o a kula, se direla gore wena o kgone go ja le mabele. Mabele e ke one a le gore ke the safest sa gore go jewe one, le gore gape dithoro tseo ga di jewa, di na le maatla a mantsi a a fanang ka maatla mo teng ga mmele. Dithoro tseo gape di fana ka mo teng ga mmele, di dira le gore mo teng ga mmele wa gago o nne le maatla a mangata tota.

Dijalo ga e le gore go mariga, tlamehile o dule o ntse o di fa metsi ka gobane mariga a dira gore dijalo tsa gago di omelele, gape ga go tšhesa mo dijalong, tlamehile le gore ga go tšhesa thata, o di apese kgetsi mo godimo, o dule o ntse o di tlhokometse gore dijalo tsa gago di sa kry-a letsatsi thata. Go na le dijalo tse dingwe tse e leng gore, jaaka maphutse, ga maphutse a kry-a letsatsi gape a ša, e be go and up-a, e le gore ga go sa tlhole gona le dijalo. Dijalo tsa gago gape, ga pula ena, tlamehile o ntse o di sireleditse, o shebe gore a mme metsi a tsena thata mo dijalong tsa gago ka gobane ga metsi a tla dula a ntse a na mo dijalong tseo, a go senya dijalo tsa gago.

Batho ba ba berekang mo polaseng ka dilo tse di ngata, di-rights tsa bone ga di tshwane le batho ba ba berekang ka gobane ba kry-a le tšhelete e bikinyana, e le gore le molao or government ya rona e e buileng gore batho ba ko dipolaseng ba kry-e bokae. Go diragala thata gore batho ba ba own-ang le polase tseo ga ba patale babereki ba dipolase ka tšhelete e e siameng, le gore batho ba ba berekang ko dipolaseng ba bereka ka nako e telele e fitileng nako e tlamehile ba bereke ka yone. Batho ba ko dipolaseng ba a sokola and-e batho ba ba berekang ko dipolaseng ke batho ba e leng gore nako tse dingwe ga ba tsena le sekolo. Le gore go diragala jaana gore batho ba ba own-ang dipolase ba ba dirise ke taba ya gore ba ba tsaya mo maemong a seng sharp-o ka one.

Maemo a bosa a a farologaneng ka mafelo ke a go diragala jaana, ga e le gore kwa polaseng e rileng e godisa di-soneblomo ka summer or ka nako go tšhesang ka yone, ga go le gore go diragala gore go mariga a tseneletse thata, jaaka rona mo South Africa re godisa di-soneblomo, ga mariga a nna sebaka, di-soneblomo tsa rona ga di gole, e be e le go diragalang, batho ga ba kgone go godisa di-soneblomo ka nako. Ga mo mafatsheng a mangwe go godisiwa dikhebetšhe ka nako e e rileng ya mariga, ka ba ne go mariga ko go bone, maybe mariga a bone go godisiwa di dikhebetšhe, ga summer e tsene e fetang ka nako, ga ba kgone go rekisa dikhebetšhe. So ka mantswe a mangwe go diragala jang? E nna kgang ya gore jaanong ba plant-a dilo tse e le gore di-fruits-e tsa teng ga di gole ka nako e le gore kgale re tlwaelegile go tloga kgale.

Masela thata a dirisiwa jang? Masela a dirisiwa ka gore ga ba baya dijo, batho ba ba dirisang lesela, ba a dirisa ha ba baya dijo jaana, go diragala gore dijo tseo di sa senyega, le gore nako tse dingwe batho ba ba ngata ga ba dirisa masela, ke gore le kgone gore o a tseye ka bonolo goreng go di bayang teng, o kgona go di baya ka bonolo. Le gore dijo tsa gago tse o tla bo o di beile di thusa gore dijo tsa gago di sa senyega, di thusa gore dijo tsa gago gape di dule ntse di le mo maemong a kgale a leng mo go one, nako e le o a kgetlhile dijo tseo, di thusa gape le gore dijo tsa gago mo o tla di bayang teng di-save-a le space mo ntlong, gore mo tlong go sa tlala-tlala dijo, dijo tse di sa tshologa fatshe, le gore dijo tse di beiwe sentle mo e leng gore go siame teng.

Letlalo ga le ntshiwa mo di-animal-eng tse dingwe, or diphologolo tse dingwe ke tse di yana, go kgona go segiwa wool-u or-e letlalo la nku. Nku ga e segiwa, e kgona go keriwa, e keriwa di-wool-u tseo e ntse e tshela. And then le maphuka, go na le maphuka a koko a o kgonang le gore o a ntshe mo teng ga koko, koko e phela, mare gona dilo tse dingwe tse e leng gore letlalo la teng ga le ntshiwa ke ga phologolo e o e be e bolailwe. Mare e ke e itseng nna, ke gore wool-u o kgona go e tsaya, o e sega mo nkung e e sa e tshela, and ga o ntse o sega yana letlalo la nku or-e wool-u mo teng ga mo nkung, e diragala gore nku e o e dule e ntse e le skoon, e le gore le malwetse, e thibela le malwetse a mangata mo nkung eo.